Ha ke so ka ka ba ka bapala Crazy eight kapa yona Five cards. Nke se kgone ho hlalosetsa motho oo a sokang a e bapala hore e bapala jwang, empa ke na le tsebonyana ka tsona nkile ka di utlwa kapa ka di bona ba bang ba batho ba di bapala jwalo ka bo rakgadi ba ka di le bo mmangwane ba ka. Ke ntho ya dikarata, fela tje e bapalwa ka dikarata. Mohlomong o batho ba hlano ba bapala kaofela ka nako eo e le ngwe.

Morabaraba o ruta dintho tse ngata ka bophelo, o ruta hore bophelong ha o tsebe ho tsamaya ntle le leano, ha o tsebe ho tsamaya o sa tsebe kapa hona ho ba le leano la hore o tlo ba kae ha o ya moo, e tlo ba eng e tlo o thusang kapa yona e tlo etsahalang kapa e ka etsahalang. Jwale ho bohlokwa hore o bapale dipapadi tsena tse tshwanang le bo morabaraba hobane di thusa motho haholoholo ka kelello.

Sekolong sa rona ho na le mefuta e fapaneng ya dipapadi tse etsahalang nakong ya boithabiso le ditlhophiso tsa dipapadi tsa semmuso. Tse ding tsa dipapadi tseo re nang le tsona di kenyeletsa bolo ya maoto, netball, kgwele ya diatla, kgwele ya setso le chess. Nna ke bapetse bolo ya maoto.

Ho ya ka nna tsohle tsena ha di ya atleha, empa tse ding tsa tsona di ile tsa atleha hobane ho ile hwa eketswa mesebetsi, batho ba ile ba fumane mesebetsi hape re ile ra ba le bo rakgwebo ba banyane. Jwale ho ya ka nna tsohle tsena ha di ya atleha hobane ha re ka thola re sheba nou tje Afrika Borwa e ntse e tshwana le pele ho dlalwa bolo ya maoto ka twenty ten.

Ha ke nahana fela batho ba bangata ba reka data e kabang leshome ho isa ho mashome a mahlano ka letsatsi kapa le ho feta ha ba bapala di-game difounung tsa bona ho latela hore na papadi eo e hloka data e kae. Ba bang ba qeta makgolo a mararo kapa ho feta ka beke, haholoholo ha ba bapala di-game tse kang bo Free firefyer bo Fortnite kapa yona Fifa Mobile tse batlang ho ba online kamehla.

Jwalo ka motswadi nka etsa bonnete ba hore bana ba na ba ya tseba hore ho na le nako eo ba bapalang tsona di-game tsena tsa bona. Hape ho na le nako eo ba tsebang hore ba tshwanetse ho etsa dintho tse molemo. Jwale ntho eo nka e etsang ke ho etsa bonnete ba hore ntho di-game tsena ba di bapala ha ba sa ye sekolong kapa ha e le mafelo a beke moo ba leng hae ho sena ntho e nngwe e bohlokwa eo ba tlamehang ho e etsa.

Ho ya ka nna motho ya leng mmampudi wa dipapadi tsa boto kapa dikarata ha a hloke fela lehlohonolo. O bontsha hore o na le kelello e hlomphang leano, mamello le bokgoni ba ho nahana ka ho teba. Ke bokgoni bo rona bongata re ka bo ithutang kapa ra bo ananela hobane bo thusa le bophelong ba nnete e seng dipapading feela.